Go ya ka nna, ke a itse gore mo Aforika Borwa re na le ditshwanelo botlhe ba e leng gore re ka bona tlhokomelo ya boitekanelo, bo e leng gore ke mahala. So, batho ga ba kgone gore ba ka duela, ka gore ba itse gore go dueleng ga tlhokomelo ya boitekanelo ga goye ka molao wa Aforika Borwa, ka gore o tlabe o gataka ditshwanelo tse e leng gore ke ditshwanelo tsa bona.

Kgakololo e e leng gore nna ke ka e naya puso ya naga ya rona ke gore a puso e dire mananeo a a ka nnang mantsi kwa ditleliniking tse di farologaneng, tse re nang le tsona mo Aforika Borwa. Mananeo ao a e leng gore a ka netefatsa gore ditleliniki tsa rona kapa maokelo a rona a na le bašwa kapa le ga e se bašwa, batho ba bagolo.

Maitemogelo a kana, a ke nang le ona ka tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo, a tshwana fela le maitemogelo a ke nang le one ka tsa boitekanelo jo bongwe, bongwe le bongwe fela jwa bolwetse bongwe le bongwe. Phapang ke gore batho ba e leng gore ba lwala ka tlhaloganyo ba ka ba kotsi, so moo go tlhokagala gore o ka re go ka nna le tshireletso e ntsi ko boitekanelong jwa tlhaloganyo.

Di ka thusa ka go ruta bana botlhokwa ba go ja dijo tse di nang le dikotla le dijo tse di itekanetseng kapa tse di lekanetseng mebele ya rona, gape le botlhokwa ba gore go jewe dijo tse di siameng, di siametse mebele ya rena.

Mekgwa ya kalafi ya setso le meetlo ya go itshekisa e thusa go fodisa. Ke tsaya gore yona e a dira, empa e dira go ya ka tumelo tsa batho tse e leng gore di fapane, ka gobane go na le bogolo-bogolo jang mo rona maAforika. Tumelo ya rona, go na le malwetse a e leng gore ga malwetse a re tshwere, go tshwana le malwetse a go tshwana le bo-flu. Go na le ka mokgwa o ka setso a alafegang ka teng, and-e ke batho ba le bantsi ba e leng gore ba latela setso seo yaaka go aramela batho ba bantsi ha ba tshwerwe ke flu, ba aramela and-e ba thusana.

Melemo e e leng gore e tswa mošamawatle e kaya gore, ke nagana gore ga e e ka diriwa mo nageng ya rona. Seo se ka fokotsa gore tlhwatlhwa ya melemo e re kry-ang mo nageng ya rona e be kwa tlase, ka gonne e tlabe e sa tlhola e rekiwa ka madi a mantsi, a e leng gore puso ya rona e a wa patela go ya go reka melemo eo .

Melemo e mengwe e le mentsi, e e leng gore e rekisiwa ka lekwalo la ngaka ke gore ke melemo e e leng gore e ka ba e le kotsi. Melemo ya go tshwana le bo antibiotics, ke melemo e e leng gore e ka ba kotsi, le gore ditlamorago tsa teng gantsi o kry-a di sa siame, gore motho a ka ithekela tsone. Ke ka ga moo e tlhokang gore doctor e be yona e go kwalelang lekwalo gore o ka reka melemo ya go tshwana le yona eo.

Bolwetse ba go tshwana le TB ke bolwetse bo e leng gore bo a fola, mme ke bolwetse jo bo kotsi ka gonne ke bolwetse jo bo fetelelang ko mothong o mongwe. Motho yo o nang le bolwetse ba TB a le gaufi le wena, o mo kotsing ya gore le wena o ka ba o ipona o na le bone, ka gonne bo kry-agala mo moweng ge motho a gotlhola, a bua, kapa a edimola.

Bo kotsi kapa diketso, dikotsi tsa boitekanelo tse di amanang le melemo kapa ditlhare tsa maitirelo, ke gore ditlhare tseo kapa melemo eo, ga se dilo, gona le kgonagalo e ntsi gore, ga go a latelwa melawana, go di dira kapa e ka ba ditlhare or melemo e e leng gore e ka tlisa malwetse a mangwe a e leng gore yona e ne e diretswe gore e ka alafa bolwetse jo bo rileng. So e ka ba kotsi ka gore le go bolaya motho, e ka kgona go bolaya motho.

Gantsi ditirelo tsa boitekanelo mo ditleliniking kapa bookelong ba di poraefete di dira ka nomoronyana e nyenyane ya batho. Ke ka moo ba kgonang gore ba ka kgona go thusa batho ba botlhe ka malwetse a fapaneng a ba tlileng ka one, ka gonne ga go a tlala. Ga re lebeletse ditirelwana tsa rona tsa bosetšhaba, batho, balwetse e ba bantsi ba e leng gore badiri ke badiri ba e leng gore ke ba ba kopana. So ge e le badiri e le ba ba nnye, and-e balwetse e le ba bantsi, ga ba kgone gore ba ka ba thusa ka mokgwa o ba ka ba thusang ka ko poraefete, ka gore ka ko poraefete ka kwa ke ba ba nnye ka gore ga se mang le mang o e leng gore a ka kgona gore a ka duela kwa, mme mang le mang wa kgona gore a ka ile go bona thuso ko ditleliniking tsa bosetšhaba.

Ge motho a na le bolwetse bo bo dirileng, mme a sa kgone gore a ka fitlhelela, or-e a ka bona thuso ka bonako, masole a mmele a okofalang. Ge masole a mmele a okofala, bolwetse bo a mo gatelela. Ge bolwetse bo gatelela, e le gore motho ga a bone thuso ka bonako, a tla fitlhelela e le gore motho o mo kotsing ya gore a tlhokafala.

A thusa go dira botshelo ba bona bo be botoka. Ge ba le gore ba kwa ntlwanaboithusetsong, gore le bona ba kgona gore ba gololesegile, ba ikutlwe yaaka batho ba e leng gore ba sa ipona, yaka batho ba e leng gore ba na le bolwetsi, kapa bogole, or bo sa kgone go dira dilo tse di rileng. Di ba thusa gore le bone ba kgone gore ba bone, gore ba ka kgona, gore ba ka ithusa kwa di ntlwanaboithusetsong.

Ke malwetse a mantsi a e leng gore o ka fitlhela kalafi, or-e o ka bona kalafi ka ga one kwa ditleliniking, malwetse a go tshwana le bo di-asthma, malwetse a go tshwana le bo-tuberculosis TB, malwetse a go tshwana le bo-flu, go opiwa ga tlhogo le mmele, o utlwang botlhoko, le malwetse a mangwe a mantsi-ntsi a ke sa a balang.

Matshwao a go tshwana le flu, mogolo o o botlhoko, fever, ke tse dingwe di go tswa diso, ke tse dingwe tsa matshwao a o ka bonang gore ona le bolwetse ba HIV kapa . O kgona go bona ka dibeke tse pedi go ya go tse nne.

E simolola ka go lokisetsa dijo tse di dirilweng, go tloga ko pusong, ya go netefatsa gore bana ba ja dijo tse di maleba. E simolola ka go ba apeela tsona le go ba fa tsona.